Fumane kontraka mmusong ole masepaleng o itseng ka tsa temo, mme ba ile ba bona thendara ya ka e le yona e ka sehlohlolong e le yona e kgahlisang, mme ba re ba tla mfa menyetla ho ba ba bona ke tlo tla leka dintho tse ngata tse fapaneng tsa ho thusa ka tsa temo hobane naha ya rona le profinsi e na ke leng ho yona di a sokola mona le mane. Mme e tlo re thusa ho tswella pele ho ba ke seo ke ratang ho se etsa, mme e tlo hlasella batjha ba bangata hore na ba kgone ho tswela pele.

Re entse dipatlisiso kaofela, tsa mefuta ya dipeo tsa batla bo mokopu bo tsena tse ding di batla mobu o thata hobane, dipeo tsa teng di thata. Bo kukumere, bo lettuce, di batla mobu o bonolo hobane peo ya teng ke ena e bonolo ho ba ha o kenya peo e bonolo mobung o thata, ha di tlo mela hantle, ha di tlo hlohlomolowa hantle, empa tholwana kapo peo e ngwe le e ngwe e tlametse e kene mobung o tsamaisanang le ka tsela eo e leng ka ho yona.

Marangrang le dipatlisiso tseo re entseng, re fumane hore ho na le dipolasi tse ngata tse jetseng difate, mme di thusa ho etsa dipampiri, ha re sa sebedisa mabokoso fela se re nka difate, re ya difateng tse etseditsweng ho etsa pampiri. Mme sena ke monyetla o moholo ho borakgwebo ba bangata hore na ba etse tjhelete, ba ba ne le moutlwane oo bao o tholang ka ho thusa setjhaba ka ho etsa difate ba na ba di etse seo ba di etsang sona, ba di fetisetse lekgahlelong la bobedi, ba etse ho fihlela re tlo thola pampiri.

Ke ile ka etela polasi ya hao jwalo ka ne ke hlalositse ke lo hlahloba maemo a yona, mme ke thotse ditsela tse ngata tsa hore o ka etsa jwang. O tlamehile o arohanye meroho le di tholwana, hape o tlamehile o sebedise mobu for ditholwana or meroho e itseng, o sebedise mobu o itseng for ditholwana le meroho e itseng, hore dimela tsa hao di bonahale di hlakile, di kgahlisa for balemi bao ba tlo lema le batho bao ba tlo reka dintho tseo o di jetseng. Mme ha kgafetsa kgafetsa o tshele manyolo, manyolo a na le ho thusa mobu hore mobu o be motle, o kgahlehe hore ditholwana le meroho tseo o di jetseng mobung oo dipalese hantle.

Ha o batla ditholwana tsa hao di se ke tsa senyeha, o tlamehile hore o etse ditholwana tsa hao o di arohanye. Mohlala, ditapole le tamati ha di a tlameha ho dula nqa e le ngwe ho ba ditapole di tlo mela metso a se di dutse nako e telele, tamati yona e tlo hlahisa bohongwe, mme hoo ho tlo etsa hore nana di senyehe ka pele. Hape o tlamehile hore nana o kenye ditholwana tsa hao ka hara sekotlolo se kgonang ho kenya moya, o di tlose pela letsatsi, o di behe tulong ya ho oma.

Dipatlisiso tse ngata tse kileng ka di etsa ke bone hore ho na le dinaha tse ding tse ka ntle tse hlokang dijalo tseo rona mona South Africa, Afrika Borwa re nang le tsona. Mme hona ho ile hwa tlisa monahano o leng tjhatsi wa hore, ho ka ba jwang ha re ka batla kontraka le dinaha tseo ba re jwetsa hore na ke dijalo difeng tseo ba di hlokang, ba di hloka sehleng se feng le teng, ba hloka tse kae hore re kgone ho ba thusa ka seo ba se hlokang.

Koloi eo re e isang dijo ka yona mmarakeng, e hlwekisa makgetlo a mabedi kapa makgetlo a mararo bekeng, le teng ho ya ka hore na re na le dintho tse kae bekeng eo. Motho a e hlwekisang o etsa bonnete ba hore na e hlwekile, wa e hlwekisa ka mahlakoreng ohle a koloi, mme le sesepa seo a se sebedisang ke se etsang hore na dijo tse ka koloing di se ke ke be tsa ba le di-chemical-e tsa koloi bo oli jwalo jwalo, mme seo se ka re fa hodima leshome, se ka re fa robedi kapo supa.

Ke nkile qeto ya hore na hobane ha ona dipampiri tse hantle, tse lokelang tsa ho kganna ene hona ho tlo re kenya tsietsing re le babedi. Ke nkile qeto ya hore ke tlo etsetsa lengolo la ho kganna la ha nakwana, ha ntse re emetse leo o tlo le sebedisa ho fihlela o kganna, hobane mokganni ya hlwahlwa, o mokganni ya hlomphang ditaelo tsa tsela. Jwale hona ho tlo etsa hore re se ke ra kena kotsing le ba mmuso.

Mo mong hwa kgonahala, mo mong hwa kgonahala hore batho ba dule , ba sa rekise lebese, hobane hona le batho ba sa jeng lebese ho hang. Le dinthong tse entsweng ka mabese tse jewang ha ba di je, hobane hona le batho ba nang le mafu a ka etsang ba kule ha ba jele lebese, empa lebese lona le ya hlokahala mmeleng hobane le matlafatsa mmele haholoholo lena le tswang kgomong e seng le tswang lebenkeleng. Le tswang kgomong le na le matla a mangata ebile hape le hlwekile ebile le na le dintho tse ntle tse matlafatsang mmele ho feta lena le ileng shopong hobane se le tsamaisitswe ka tlasa dintho tse ngata, la tshelwa dintho tse ngata.

Mobu ona o motle, mme dijalo tseo nka ratang hore nka di jala, ke meroho le ditholwana, hobane ke tsona di aha mmele ke tsona dijo tse hlokahalang hore masole a mmele a be matla. Hobane kantle ho dijelello tsa di tholwana le bo meroho, mmele wa rona le masole a rona a mmele a ke ke a kgona ho lwanela dintweng tsa mafu a lekang ho re kena, jwale meroho ka mefuta ya tsona, ditholwana ka mefuta ya tsona, ke tsona tse nka di jalang hore re tlohelle ho ya lebenkeleng. Bohle ba batlang moroho or bo disetoroberi, bo ditapole, bo mekopu a ye serapeng ka morao.